Leswi van'wamapurasi va nga swi endlaka ku hlayisa misava va fane ku tirhisa manyoro ya ntumbuluko ku tlanga xiphemu xo endla leswaku misava yi tshama yi ri na ntikelo kumbe yi tshama yi nonile naswona va nga alela ku tirhisa swidzidziharisi swo vava ngopfu leswi nga onhaka misava mati ni swiharhi naswona va fanele ku tirhisa vurimi bya ku cincacinca mirhi leswaku misava yi nga heli matimba naswona va fanele ku hlayisa mati va ma tirhisa hi ndlela yo cheleta hi Vutsonga leyi nga lahleki ngopfu mati yo tala naswona va fane ku hlayisa swifuwo leswaku swi nga onhi mati ni milambu va fanele ku sirhelela swihadyana ni swimila loko va tsema nhova va nga tsemi hinkwayo ku fanele ku sala swimilana swo karhi leswi kota ku ku pfuna ni ku sirhelela misava naswona va fane ku tiyisisa vutomi bya swiharhi leswaku bya hlayiseka a swi dlayiwi.

Swimila leswi nga byariwaka hi nkarhi wa mpfula i mavele swihlawulekisi swa swona i ku va swi lava mati yo tala ku kula kahle naswona swi kula kahle loko ku ri na mpfula yo leha xikongomelo i ku ri i xilo xa nkoka xa swakudya naswona xi tirhisiwa ngopfu emapurasini lexi landzelaka i timanga swihlawulekisi swa kona i ku va swi rhandza ngopfu misava leyi nga ni moya ni mati lama ringaneke swi fane swi byariwa loko mpfula yi sunguna xikongomelo i ku ri swi pfuna misava hi nitrogen naswona swi pfuna ku antswisa vutomi bya misava xin'wani i tihove tihove swihlawulekisi swa kona i ku va swi rhandza mati kambe swi nga lavi mpfula yo tala ku tlula mpimo swi byariwaka nkarhi lowu mpfula yi sungunaku xa mahetelelo i mazambala swi rhandza ngopfu misava leyi nga nona naswona swi tlharihile eka timhaka ta misava na swo swi lava mpfula leyi ringaneke.

Miroho leyi tolovelekeke ku byariwa ni ku dyiwa etindhawini ta ka hina i miroho ya matluka ya tinyawa i ya ntumbuluko naswona yi kula hi ku olova yi dyiwa yi swekiwe ntsena kumbe yi hlanganisiwe na nyala tamatisi na mafurha yi tlhela yi kombisa dyondzo ya rixaka leyi landzelaku i matluka ya ya bondho yi dyondzile ku kula hi mati ya mpfula swi dyiwa ni matluka ni mihandzu yi na ntiko wa swakudya landzelaku i miroho ya spinach yi rhandziwa ngopfu etindhawini ta ta le makaya yi tlhela yi tirhisiwa ngopfu swinene ensinwini yi kula hi ku hatlisa naswona yi pfuna swinene eka swakudya swa siku leyi landzelaku i muroho lowu endliwaku kahle ngopfu hi nkarhi wa mpfula yi fana ni kambe yi na yi na tinsuna letitsongo yi nonisa loko yi swekiwini kahle.

swimilana leswi ni nga swi byalaka hi nkarhi wa xixika i spinach spinach xi kahle hi nkarhi wa xixika hikuva xi kula kahle naswona xa ka miri xin'wani lexi ni nga xi byalaka i tinyala hikuva ti ti kula kahle hi nkarhi wa xixika naswona a ti la mati yo tala xin'wana na xi byalaka nkarhi wa xixika i garlic hikuva yi lava nkarhi wo leha ku va yi kota ku kula xin'wana ni nga tlhe ni xi byala hi nkarhi wa xixika i beetroot-i na yona yi yi lava nkarhi wo karhi wo leha ku va yi kula xin'wanyani ni nga xi byalaku hi nkarhi wa ximumu mavele kumbe swifaki swifaki swi lava mati yo tala naswona swi kula kahle emisaveni leyi nga basa na swo swibyariwa hi nkarhi wa hi nkarhi wa ximumu xin'wani lexi ni nga xi byalaka hi nkarhi wa ximumu i tihove swi lava mati yo tala ku kula naswona swi lava loko ku .

Swilo leswi va ka na xiyandla kumbe ku sivela mbuyelo wa le henhla eka tikhampani to tirha hi matandza i swilo leswi endlaku leswaku ku endla kumbe ku xavisa matandza swi tika swi durha kumbe swi nga tisi mbuyelo lowunene leswi swi nga endla leswaku tikhampani ti nga koti ku kula ku humelela kumbe ku tikuma emakete leswi landzelaka hi swona swilo swo hlawuleka leswi va ka na xiyandla xo sungula i milawu ya swa rihanyo ra swifuwo tikhampani ti boheka ku hlayisa ti-hen hi ndlela leyi fambisanaka na milawu ya rihanyo swilaveko leswi swi tlakusa mali yo endla ntirho xin'wani lexi landzelaka loko ku ri na ku cinca ka nxavo wa swilo swo fana na swakudya swa ti-hen mati michini swi endla leswaku swilo swi durha then lexin'wani xi landzelaka i milawu ya ntumbuluko ni vuhlayiseki tikhampani ti boheka ku hlayisa leti hlawuleke ta ntumbuluko ku nga va ku tirhisa kahle mati kumbe ku hlayisa ritshuri.

Swilo leswi n'wapurasi a fane ku swi tekela enhlokweni loko a hlawula muxaka wa tihomu hi leswi landzeleke xa masungulo i ku va a languta swiyimo swa misava ni maxelo maxelo ya ndhawu i ku katsa ku hisa ku titimela timpfula ku omisa swilo leswi swi fambisana ni muxaka wa tihomu misava yi fanele ku pfuna byona byanyi lebyi tihomu ti nga ta dya xa vumbirhi i ku lwisana ni mavabyi muxaka wa tihomu wu fane ku tiyisela mavabyi lama tolovelekeke etindhawini tete swiviko swa vuhlayi swin'wanyani swi kombisa leswaku tihomu to fana na tanihi hi brahman na bonsmara i mixaka ya tihomu leyi lwisanaka swinene ni mavabyi xa vunharhu i vutivi byo hlayisa tihomu mixaka yin'wanyani yi ti karhatela ku hanya.

Tindlela ta kahle to phamela tihomu ku tiyisisa ku engeteleka ka ntiko hi leti landzelaka xo sungula i ku phamena tihomu swakudya leswi nga ni ma-protein yo tala tanihi xa soya swakudya leswi nga na matimba ngopfungopfu ku tirhisa swifuwo leswi hlantswiweke swa mavele vitamin na swidzidziharisi leswi nga engeteriwa hi hi xa vumbirhi i ku phamela hi nkarhi lowu tiyeke ti fane ti phameriwa kanharhu hi siku hi nkarhi lowu fanaka leswi pfuna ku antswisa ku tshamiseka ka mfumo wa swakudya xa vunharhu i ku pfumela ku nwa mati yo tenga hi nkarhi hinkwawo ti fanele ti nwa mati yo basa mati ya nkoka swinene mati lama nga tengangiki ya nga vangela tihomu mavabyi naswona ma nga hunguta ku kula ku tiyisisa leswaku ku ni mati lama hanyeke ya kufumela lama nga na hydrogen yo ringanela.

Swi pfuna hi ndlele leyiwana xo sungula i ku tirhisa tihomu tin'we tihomu leti humesaku masi ni nyama tanihi nguni na Afrikaner leswi swi pfuna ku olovisa rihanyo kumbe mitlawa yin'we ntsena ya tihomu swi tlhela swi pfuna ku hlayisa mali a swilaveki ku hlayisa mintlawa yo hambanahambana ku hunguta swakudya swo hlawuleka na ndhawu.

Thekinoloji yi na nkoka swinene ku antswisa ntirho ku tlakusa quality ya masi naswona ku hlayisa rihanyo ra tihomu eka mapurasi ya masi ya manguva lawa leswi swi nga pfuna van'wamapurasi ku hunguta swihoxo swa vanhu ku pfuna ku teka swiboho hi vutivi naswona swi endla leswaku ku va ni vuhumelerisi lebyi tlakukeke hindlela leyi fambisanaka na rihanyo ra swifuwo thekinoloji yi nga pfuni hi ndlela leyi yi nga kota ku langutisa rihanyo ra tihomu tihomu ti fane ti yisiwa ku kambisisiweni laha va langutaka ku fambafamba ka tona ku dya ku nwa mati ku hisa ka miri kumbe swikombiso swa mavabyi ku veleka leswi swi pfuna ku tiva mavabyi swi hi xinkarhani na ku kota ku sivela ku hangalaka ka mavabyi na ku hlayisa masi leswaku ma tshama ya basini ya nga ngheniwi hi switsongwatsongwana.

Xo sunguna i ku landzelela ntiko rihanyo na na mixo ya vana xa vumbirhi i ku xavisa hi nkarhi lowu masi ya ntiko wu tlakukaka xikongomelo i ku humesa nyama yo tala hi nkarhi wa hatlisa naswona hi ntiko wa nkoka, xa vumbirhi i xikongomelo xo fuwa tinyimpfu ta wulu leswiwana i ku hlayisiwa wulu hi nkarhi hinkwawo ku hlayisa rivenga ra wulu ku tirhisa minerali xikongomelo i ku humesa wulu ya quality wo hlawuleka leyi nga xavisekaka exikarhi ka malembe yo tala ku ni mixaka ya wulu leyi durhaku ngopfu se leswi hi swona swi nga ta pfunaka.

Tindlela leti humelelaka to susa switsotswana eka tinyimpfu hi leti landzelaka xo sungula i ku tirhisa mirhi yo lwisana switsotswana mirhi yo sungula i mirhi leyi yi tirhisiwa ku nghena hi kumbe ku ceriwa xa vumbirhi i ku susa switsotswani leswi nga le handle switsotswani swa le handle swi katsa swiluva xa vunharhu i ku hlayisa ku basa ka ndhawu ya swifuwo hlawula ndhawu leyi leyi leyi nga basa u susa matlhelo ya mati rivilo kumbe ndhawu leyi nga na rihlampfu xa vumune i ku cinca ka ndhawu tinyimpfu leti nga na vudyelo lebyi nga riki na mafurha ya switsotswana yi pfuna ku nyikela ndhawu kumbe nkarhi wa ku hlamba.

Tinguluve a hi swifuwo swo olova ku swi fuwa swilo leswi endlaka ku fuwa tinguluve swi tika hi ndlele yin'wani lava swakudya swo tala tinguluve kurisiwa hi ku hatlisa kambe ti la swakudya leswi ringanisiweke hi nkarhi ku dya ngopfu hi nkarhi na nkarhi leswi hoxaka eka eka timali swi ta lava mali yo tala loko u phamela hi ndlela yo hoxeka ti nga tshuka ti dya swo tala kumbe ti nga noni xa vumbirhi ti lava ku basa ngopfu tinguluve ti thyaka ngopfu kambe a ti rhandzi ku tshama eka thyaka loko ndhawu yi nga basanga ti teka mavabyi switsotswana ti hlaseriwa hi tshuri na switsotswana swa le handle swi la ku hlantswiwa nkarhi na nkarhi ngopfungopfu eswinenganini leswi leswi nghenaka hi mati ni swakudya.

Khale a ku sengiwa masi hi mavoko ku nga ri hi michini kutani masi wolowo a ma tirhisiwa eka swilo swo hambanahambana. Vanhu a va nwa masi hi ku kongoma loko masi ma ha ri lamantshwa. Masi a ma tshikiwa ma bola hi ndlela ya ntumbuluko leswaku u ya kota ku vumba amasi naswona a ya tirhisiwa ku endla botere. Masi a ma tirhisiwa eka swakudya swo fana na mphutsu, tihuku na swo tala.

Yi cheriwa eka mati yo hisa swinene yi nghenisiwa eka mati yalowo yo hisa ku tlula minete yin'we kumbe timbirhi leswi pfuna leswaku tinsiva ti kota ku olova naswona yi hluveka hi ku olova endzhaku ko cheriwa ka mati yo hisa huku yi humesiwa kutani ku sunguriwa ku ku hluvula tinsiva hi mavoko masiva ma ho ma huma hi ku olova loko mati ma hisa kahle.

Ya pfuna ku tiyisa marhambu ni meno hikwalaho ka calcium naswona ya pfuna misiha hikwalaho ka protein leyi endlaka miri wu kula ni ku hunguta ku pfumala matimba naswona ya nyika matimba hikwalaho ka carbohydrates kumbe dzoho leyi nga koho emirini naswona ya pfuna makhwiri hikwalaho ka vitamin A na vitamin D naswona ya pfuna vana ku ku kula va hatla va kula loko va nwa naswona a va khomiwi ngopfu hi mavabyi.

Homu a yi khomiwa yi bohiwa leswaku yi nga baleki vanhu a va yi ba nhloko hi ribye kumbe nhonga yo tika leswaku hi wa ehansi endzhaku ka loko yi wile a yi tsemiwa leswaku ngati hinkwayo huma leswi a swi pfuna leswaku nyama ya kona yi tshama nkarhi wo leha naswona endzhaku ka sweswo a va hluvula nhlana wa humesa swiyenge hinkwaswo swa le ndzeni kutani va yi avanyisa nyama leyi exikarhi ka ndyangu.

I ntirho wa tatana wa ndyangu kumbe murhangeri wa muti hi yena a nga na matimba ya le ndyangwini loko tatana a nga ri kona kokwana wa muti wa xinuna hi yena a ta endla ntirho wolowo.

Mavoya ma mavumba naswona loko ma sala mi hoxa nyama eka xivandzana xo ka xi nga basanga mavoya ma nga ha va na switsongwatsongwana leswi nga ta onha rihanyo kutani ku ma susa swi endle leswaku nyama yi va leyinene eka vanhu. Loko mavoya ya susile nyama yi swekeka kahle swinene naswona yi nga dlayiwa hi ku olova nyama leyi hluviweke mavoya yi nga tshama nkarhi wo leha hikuva yi basile.

Ma nyika swakudya swa nkoka tanihi nitrogen phosphorus na potassium le swihlahla swi swi lavaka leswaku swi kula. Ma kurisa swibyariwa hi ku hatlisa hikuva swakudya swa kona swi hlayeka eka misava hi ndlela leyi olovakaka naswona ma engetela swivuku na matluka.

Ku onha ka rihanyo ra misava loko ma tirhisiwa ngopfu manyoro ya tikhemikhali ma endla leswaku misava yi lahlekeriwa hi swakudya swa ntumbuluko naswona ma hunguta switsotswana misava yi fanele ku va na tinyoka na switsotswana leswi pfunaka ku endla ma kula kambe manyoro ma swi dlaya.

A ndzi ta hlawula ya le kaya hikuva ma endliwa hi swifuwo leswi nga riki na ku vava naswona ma hlayisa misava hikuva ma engetela vundzeni bya ntumbuluko masirhelela switsotswana swa misava leswi pfunaka leswaku misava yi tshama yi hanyile hambiswiritano ma kurisa swibyariwa hi ndlela yo nonoka naswona a ma katsi swakudya swo tala swinene.

Va nga tirhisa matluka lama weke kusuhi ni mirhi kumbe byanyi naswona va nga tirhisa swakudya leswo onhekeke hi ntumbuluko swihlanganisiwa swi va manyoro kumbe va tirhisa manyoro ya swifuwo ku nga masi, tihuku, timbuti.

Ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle hikuva swimilana swa mina swi nge kuli hi ndlela leyinene kumbe hi ndlela leyi tsakisaka.

Ti dlaya switsotswani leswi swi onheke tanihi tihlantswa leti dyaka matluka ni mihandzu naswona tisirhelela mbuyelo hikuva swibyariwa swona swi nga vavisekanga hi switsotswana leswi endlaka leswaku ku va ni vutshamo byo tala naswona ti hunguta ku lahlekeriwa hi swakudya leswi endlaka leswaku swibyariwa swi tswala ngopfu ku tlula loko swi hlaseriwa.

Swi nga onha misava hikuva loko ti tirhisiwa ngopfu ti dlaya switsotswana leswi pfunaka misava ti hunguta rihanyo ra ra rona naswona swi nga vavisa swiharhi swin'wanyana tanihi tinyoka, swinyenyana, na tihlampfi leswi nga fanelanga ku fa naswona swi vavisa rihanyo ra vanhu loko munhu a hlaya ngopfu a nga tirhisi masimu kumbe a dya mihandzu leyi nga hlantswiwangiki kahle.

Ndzi nga va byela leswaku tikhemikhali ti nga onha misava mati swiharhi ni rihanyo ra vanhu lava dyaka mihandzu ya vona naswona ndzi nga tlhela ni va kombisa hi tindlela tin'wani leti nga riki na khombo tanihi ku tirhisa manyoro ya le kaya naswona ni nga tlhela ni va komba ku hlayisa mali leswi swi nga tlhela swi pfuna leswaku va nga va nga swi hehli ngopfu hi ku xava tikhemikhali hinkwato nkarhi hinkwawo.

Leswinene swi nga humelela misava yi ta tshama yi ri na matimba hikuva yi nge onhiwi hi mixaka tikhemikhali mati ma ta tshama ma basile naswona rihanyo ra vanhu ri ta hlayiseka hikuva va nge dyi mihandzu leyi taleke hi masalela ya swidzidziharisi.

Tikhemikhali ti hunguta matimba ya misava ti dlaya switsotswana swa nkoka naswona ti endle leswaku misava yi va na acid.

Ndzi nga vula hi ndlela leyi ku ehleketa leswaku misava i xikamelo xa swakudya swa swibyariwa naswona mati i swa ku nwa swa swona loko van'wamapurasi va tirhisa ti-chemical to tala swi fanele u tirhisa swikile yo tala ngopfu eka tiya ekusunguleni swi nga vava kambe endzhaku karhi swo onha meno na rihanyo misava yi nga tsana hikuva tikhemikhali ti dlaya tinyoka ni switsotswana leswi pfunaka leswaku misava yi tshama yi ri na matimba.

Eka vuhumelerisi bya swakudya mbuyelo wu nga hunguteka hikuva a ku tirhisiwi tikhemikhali to kurisa ni to dlaya switsotswani kutani swibyariwa swi hola hi ndlela leyo ya ntumbuluko ntsena misava yi ta tshama yi ri na matimba yi nga onhiwi kutani swibyariwa swi ta tshama swi tswala nkarhi hinkwawo hi rihanyo lerinene.

Tikhemikhali to kurisa ti pfuna leswaku swibyariwa swi kula hi ku hatlisa naswona swi twala ngopfu tikhemikhali ti tlherisela matimba eka misava leyi nga ha tsanaka hi nkarhi wo leha.

Loko ndzi lava ku engetela vuyelo bya mina hi ku hatlisa ndzi nga tirhisa tikhemikhali hikuva ti kurisa swibyariwa hi ku hatlisa naswona ndzi nga kuma ntshovelo lowukulu eka nkarhi wo koma ti sivela switsotswana.

Ku byala swibyariwa leswi hambaneke hi nkarhi hinkwawo swi pfuna leswaku misava yi tshama yi ri na matimba naswona ku tirhisa mbewu leyi lwaka na switsotswana swi hunguta ku tirhisiwa ka mixavo.

Tikhemikhali ti pfuna leswaku swibyariwa swi kula hi ku hatlisa naswona ku va na ntshovelo lowukulu va swi tirhisa leswaku va nga lahlekeriwi hi bya vona loko va nga tirhisa tikhemikhali va chava leswaku va ta lahlekeriwa hi mali hikuva ntshovelo wu nga hunguteka.

Ku va nyika vutivi bya tindlela tin'wani ta ntumbuluko to kurisa swibyariwa ni ku lwa ni switsotswana ku kombisa mindzilekano kumbe mapurasi lama se ma tirhisaka tindlela ta ntumbuluko hi ku humelela.

Ku seketela vurimi bya ntumbuluko ku nyika van'wamapurasi manyoro ya ntumbuluko mbewu leyi tiyeke ni switirhisiwa swa mahala kumbe hi xibalo lexi hungutekeke eke ku nga endliwa ti-project to dyondzisa van'wamapurasi hi tindlela to lulamisa misava na swikombiso swa ntumbuluko hi ku lwa ni switsotswana.

Ri kona purasi ra hina leri byalaka tidiriva ta nkoka swinene. Hi ti kurisa hi ku hatlisa tidiriva leti hi tlhela hi lunghisela na vhinyo ya nkoka, leyi nga ni vun'we lebyikulu bya misava ya ka hina eAfrika-Dzonga. Vhinyo ya hina yi tumbuluxiwa hi vukheta ku sukela eka ku khathalela tidiriva, ku ya fika eka leswi swi nga endzeni ka xivumbeko xa vhinyo. Leswi endla leswaku yi va ni munyu lowu kunene na mintswalo ya misava ya ka hina. Leswi endlaka leswaku yi tsakisa hikwalaho ka ku ku sukela eka va lava rhandzaka vhinyo na va le kaya ku ya fika eka lava va nga le matikweni ya le handle. Hi mi rhamba leswaku mi ta endzela purasi ra hina, mi vona mindzheko ta tidiriva, mi tlhela mi tekela mi vhinyo ya hina ntsako.

Limpopo yi tiviwa tanihi ndhawu ya mihandzu ya citrus ku fana na malamula, tidiriva, hikuva misava ni maxelo ya kona swi pfuna mihandzu leyi ku yi kula kahle. Ndzi yi hlawula hikuva yi na nkarhi wo leha wa ku hlayisiwa. Yi xavisiwa swinene eAfrika-Dzonga ne le matikweni ya le handle.

Rixaka leri ndzi ri hlawulaka i timanga ta le henhla ka misava. Timanga ti rhandza misava leyi nga ri ki ni xihatla lexi ringaneke, hikuva yi pfumela mati ku hundza kahle. Leswi i swa nkoka hikuva timanga a ti rhandzi misava leyi nga ni mati yo tala. Timanga ti kula kahle eka maxelo lama nga ni ku hisa ku ringana thirty degrees. Naswona ti lava dyambu ra kahle kumbe nkarhi wo leha leswi swi endla leswaku ku va ni ntshovelo lowunene.

Ndzi nga aka mathangi ya mati ya le kusuhi ni mapurasi leswaku ndzi hlengeleta mati loko ku ri na rivala. Mati lawa ya nga tirhisiwa ku nwisa tihomu hi nkarhi wo wo komisa, ku chela mati ya rivala ni ya milambu emintirhweni leyitsongo kumbe madamu. Leswi pfuna leswaku mati ma tshama nkarhi wo leha naswona swi nga tirhisiwa ku nwisa tihomu. Loko ku ri ni matimba ya misava, ndzi nga chela borehole leswaku ndzi kuma mati ya laha hansi ka misava. Leswi pfuna ngopfungopfu loko maxelo ma ri ya nkomiso swinene.

Hikuva swifuwo swo tanihi tihomu na timbuti swi nga khomiwi hi mavabyi ya ntumbuluko, ku fana ni foot-and-mouth. Loko swi tlhaveriwa marhambu ya swona ma va ni matimba naswona swi nga khomiwi hi mavabyi hi ndlela yo olova. Swifuwo leswi tlhaveriwile swi kula kahle hikuva miri wa swona wu sirheleriwile eka switsongwatsongwana leswi nga onhaka swakudya ni mati. Leswi endla leswaku malume a kuma ntsengo lowukulu wa swakudya, ku nga nyama kumbe nsuku ya timbuti. Loko swifuwo swi nga tlhaveteriwi swi nga munhu mavabyi lawa ya nga dlayaka swin'wana leswi talaka, leswi nga endla leswaku malume a lahlekeriwa hi mali. Hikuva u ta fela hi swifuwo.

Loko ndzi vona leswaku ku na xifuwo lexi nga ni vuvabyi, ndzi fanele ku xi ku xi hambanisa eka swin'wana leswaku byona byi nga hangalasiwa mavabyi. Swi fanele ku tsariwa leswaku ku nga ngheni swifuwo swa le handle, leswi nga tisaka mavabyi lama nga erivaleni.

Vatirhi va fanele ku hlamba swandla swa vona hi mati yo basa. switirhisiwa hinkwaswo swi fanele ku hlantswiwa nkarhi wun'wani na wun'wani swi nga si za swi tirhisiwa.

Ndhawu yo senga yi fanele ku va yi basile swinene. Switirhisiwa hinkwaswo swo fana na michini yo senga loko yi ri kona, swi fanele ku hlantswiwa hi mati yo basa. Tihomu ti fanele ku nghenisiwa eka ndhawu ya ku senga, ti nyikiwa swakudya switsongo kumbe byanyi leswaku ti tshama hi ku rhula loko ti sengiwa. Ti sengela ni milenge, swi fanele ku hlantswiwa hi mati lama basaka, swi hlantswiwa hi hi tafula ya le kusuhi ku herisa rhavi ni swilo leswi nga nghenaka endzeni ka masi. Loko ku sengiwa hi mavoko, munhu u khoma tintsengele timbirhi hi mavoko a ti tshikelela hi lowu ringanaka leswaku masi ma huma. Loko ku tirhisiwa michini tinsengele ti ambariwa hi ya michini ya ka ya ku senga.

Ku va tihuku ti hluviwa swi ta lava leswaku ku tlhela ku thoriwa vatirhi lava nga ta ti hluva. Leswiwani swi ta lava leswaku business-e ri tlhela ri humesa mali yo hakela vatirhi lava nga ta ti hluva. Leswi ta endla leswaku ntsengo wa tihuku wu tlakuka hi ku va ti hluviwile.

Ku tiyisisa leswaku mbewu leyi u yi byalaka ya khale eka misava, maxelo, ni ndhawu ya wena. Mbewu yi fanele ku va yi nga ri ya khale ngopfu, yi nga ha va ni minkarhi wa ku fa. Ku languta leswaku mbewu yi na matimba yo tswala hi ntalo.

Misava yi nga tshamisiwa yi ri na matimba hi ku va swibyariwa swo hambanahambana swi tirhisiwa ka swilo swo hambana eka misava. Swibyariwa swo fana na timanga kumbe tinyawa, swi tlherisela nitrogen emisaveni. Leswi pfuna swibyariwa leswi landzelaka. Loko mbewu yin'we yi byariwa nkarhi wo wo leha, mavabyi ni switsongwatsongwani swa yona swa andza. Ku cinca swibyariwa swi kavanyeta vutomi bya switsongwatsongwana ni mavabyi, swi endla leswaku swi fa.

Ku hisa swinene, maxelo lama nga tiyiselekeki, ni ku pfumala mati swi endle leswaku swibyariwa swo tala tanihi mavele, swi nga kuli. Ku pfumala ka byanyi ni mati swi endla leswaku tihomu, timbuti, tinyimpfu, swi nga kumi swakudya leswinene. Leswi hungutaka masi na nyama. Maxelo lama hisaka ni yo hisa ngopfu ma pfuna leswaku switsongwatsongwana ni mavabyi ya swibyariwa swi andza swinene, leswi hungutaka mphakelo wa swakudya. Loko ku pfumaleka ntshovelo wa swakudya vanhu vo tala va sungula ku karhateka hi ndlala, naswona swakudya swi sungula ku durha ngopfu.

Loko va tshama va ri karhi va tirha hi nkarhi, va landzelela swiletelo swa n'wanamapurasi. Naswona loko va hlantswa tintsengele ta tihomu hi nkarhi, va tshamela ku khatalela masiku leswaku swibyariwa swi kula kahle, naswona va tirhisa michini switirhisiwa hi ndlela leyi faneleke, va tlhela va swi hlayisa leswaku swi nga onhaki. Naswona na loko va tirhisa ti puluvele kumbe masiku, kumbe hembe yo sirhelela loko va tirha hi khemikhali. Na loko vatirhi va kombise leswaku va na mbilu eka ntirho wa vona, hi hi ku byala loko ku ri ni loko ku ri ni xiphiqo kumbexana va vika loko ku ri na mavabyi eka swifuwo.

Ina swi na nkoka hikuva dyambu ri va ri nga hisi swinene. Va nga va va tirha ehansi ka dyambu mara swi ta va olovela hikuva ku ta va ku nga ri na mumu. Na ntirho wa vona wu nga hatlisa swinene hikuva ku ta va ku nga ri na ku hisa. Leswi swi nga endla leswaku va va ni nkarhi wa kahle wo.

Hawa a ndzi pfumelelani na swona. Hikuva yi va yi ri yitsongo swinene. Mali leyi va yi kumaka vo tala va vona yi va yi pima ku xava swakudya, kumbe yin'wanyana yi va yi helela endleleni hikuva va boheka ku khandziya masiku hinkwawo loko va ya entirhweni. Mali leyi va yi kumaka yi va yi ri yitsongo naswona va fanekele va xava magezi emakaya na swakudya, no hakelela vana eswikolweni. Yi va yi nga ringanelanga ka swilo leswi hinkwaswo.

Ndzi hlawula leswaku purasi ra mina ri ta va purasi ra tihomu ta masi, hikuva masi i swakudya leswi lavekaka siku na siku eka mindyangu yo tala. Naswona riendzo leri ri nga pfuna ku koxa mali yo tlula eka ntirho wa vutomi bya siku na siku. Ndzi nga endla workshop yo dyondzisa leswaku leswaku njhani va tirhisa switirhisiwa hi ndlela ya kahle. Va papalata ku vavisiwa naswona va tiva leswi va nga swi endlaka loko ku ri na xiendlakalo.